Moo ke nna mo ke dulang teng motseng wa Botshabelo ho na le seteishene se bitswang Mosupatsela FM. Mme seteishene sena se, se se akarelletsa batho bohle ka ho fapana Botshabelo mona na. Mme ho ya ka nna ke ka eketsa mananeo seteisheneng sena se ho se hole. Mme ho be le le ho be le seteishene se seng sa bobedi hona motseng mona wa Botshabelo se ate. Se kentseng mananeo a mang a ntlafatsang batjha mme ebile a ruta batjha ka ditsela tsa kgale tsa ho phela. Mme a elelliswa batjha ka tseo ba ka diqobang tse leng tse leng hore ha di a ba lokela, mme di ka ba kgelosa.

Nna ke ka kopa sebohodi se bapatsang papatso ya ka se kgone ho o kenyeletsa dipuo tse fapafapaneng tse akareditseng batho kaofela motseng. Mme se bapatse ditheko dishopong tsa dijo tsa diaparo le tse rekisang thepa ya ntlo ka dipuo ka ho fapana. Ke ka rata ha ka ba seka bapatsa jwalo ka tsela e jwalo ka dipuo tse fapafapaneng.

Kontraka e kenang le yona ya mohala ya ya kontraka e ke nang le yona ya marangrang e dumella mehala e mene feela, hore e fumane marangrang, mme ho feta moo, ha e kgone ho e ananela mehala e fetang nne. Mme hore e kgone ho e anela kaofela. Ke tlameha ho nyolla tjhelete eo e ke e lefellang ka kgwedi ya kontraka ho ananela batho kaofela. Mme ke yona tsela eo e leng hore e nngwe fela, eo e ka etsang hore di marangrang hore mehala e ananele kaofela ha yona.

Moreki ntlha e bohlokwa eo o tlamehang ho e tseba ke hore ha o lebetse password ya hao. O tlameha o founele rona bao ba fanang ka tshebeletso ya Wi-Fi. Re o lokisetse yona di-settings. Re o nehe e ntjha password kapa wena o re nehe e ntjha password, e leng hore, ha hona ho e lebala le ka mohla o le mong kapa o e tekene sephepheshwaneng seo e leng hore o tla se beha hantle ka botshepehi. Sa pele ke ho re letsetsa, o re hlalosetse bothata hore ho tlile jwang o lebale password. Mme re tlose eo ya kgale password mono Wi-Fi-eng ya hao. Re o kenyetse e ntjha.

Kgotso ke letsa mo bua mona le Thembisile Yilo, eo e leng hore ke moreki network-eng ya lona. Ke rekile data mashome a mararo a fetileng mme e fedile ka lebelo le leng le makatsang ke sa e sebedisa le hakaalo. Mme ke kwatile hobane ha etsa ha etsa molao. Data eno no e fedile ka pelenyana o latela tsela eo ke e sebedisang ka teng. Ha ya tlameha ebe e fedile jwalo. Ke ne ke kopa fumantshwa thuso hore ebe re elellwe hore bothata bo hlahile kae. Mme ke fumantshwe tjhelete ya ka morao kapa e lokiswe taba ena na. Data ya ka e eketswe ho latela ka phoso, e leng hore e etsahetse, e leng hore ha se le ya ka. Ke a leboha.